Ee, ke nagana gore fa re ka dirisa merogo e e tlhagang kwa dinageng tse dingwe e ka re thusa thata segolo jang mo nakong ya gompieno e e leng goreng go na le malwetse a le mantsi a a farologaneng a re sa tlhaloganyeng le rona gongwe merogo eo e ka re tswela mosola thata.

Fa o batla go jala setlhare sa diapole sone o se reka e le setlhatshana se sennye sa diapole ga e se peo, ga e se polante e le goreng wa e reka o reka e le setlhajana se senye o se epela mo mmung o bo o simolola o se nosetsa. Ga o batla go godisa dipanana kgotsa go di jala, o reka polante ya dipanana ke peo ya dipanana wa e reka o epile khuthi o e tsenya mo teng wa nosetsa e tlile go thusiwa ke letsatsi le sone seo sa diapole di thusiwa ke metsi go nosediwa le letsatsi jalo jalo le phefo.

Gore o jale ditamati, o tlhoka gore o reke dipeo tsa tamati tse dinnye di dinnye thata o di tsenya mo teng ga mmu o e leng gore o setse o bona letsatsi mmu wa teng o dula o le fo letsatsing. O a di tsenya ka fa gare, wa di epela o be o di nosetsa, o a go dula o di nosetsa e tla re ga di setse di godile o tla bona ka setlhajana sa ditamati wa go di emela o ntse o di nosetsa gore di ne di shebile ke teng mo o tla itseng gore o ka nna dikgwetlho gore o nne le tsone wa di kgetlha jaanong mo setlhareng seo.

Rooibos wa e jala mo mmung wa santa yo o boleta thata, thata-thata e diriwa jalo kwa western cape fa o e nosetsa wa e nosetsa ka fa tlase ga letsatsi go fitlha kgwedi ya some robedi. Ka selemo ya kgetlhwa ka matsogo e be e kgabetlhelela gore e nne khibidu, ga e fetsa gore e be e le khibidu jaanong ya omisiwa mo letsatsing e bo e paketiwa e romelwa kwa mabenkeleng go fitlha ko e dirisiwa kwa ntlong ke jalo gore e fitlhe kwa koping.

Rooibos e tlisa boitumelo mo mmeleng, mmele wa gago o ka dula o itumetse ka dinako tsotlhe, ga e na caffeine, o ka e nwa ka nako nngwe le nngwe ya letsatsi tota le bosigo e siametse letlalo le pelo ka jalo ga e kake ya go direla malwetse ape.

Komelelo ke e nngwe ya dikgwetlho tse e le goreng ba dula ba lebagane le yone ka gonne rooibos-o e tlhoka metsi a mantsi. Gore ba boloke metsi ke sone se e leng gore ba tla tlhoka gore ba se dire ka dinako tsotlhe le fa go sena komelelo ba tla nna ba boloka metsi kgotsa ba nne le leano la gore ba dule ba bolokile metsi. Maemo a bosa le one a ba fa bothata thata jaaka a fetogang mo tsamaong ya nako go thibelela bothata jo botlhokwa gore ba jale rooibos-o e e nonofileng thata.

Balemirui ba maungo le bone ba na le bothata ba komelelo fa dipula di sa ne, go nna le bothata kwa dipolaseng tsa bone gonne maungo otlhe jaaka ga re itse a tlhoka metsi, maemo a bosa le one ke bothata mo go bone se sengwe se e leng goreng se ba tseneletse ke motlhwa kgotsa diboko tse e le goreng di tsamaya mo dikumong tsa bone.

Go dira jeme ka sukiri e nnye, go dira matute ka cold press, go omisa ditholwana ka letsatsi ka solar dryer.

Maungo a mangwe a a jewang thata ke ditapole, dipanana, dinamune le ditholwana tsa matlhare. Seo ke ka gore reng di na le dikotla, di thusa mebele ya rona ebile di na le dibithamini tse e leng goreng di siametse mebele ya rona le letlalo la motho.

Merogo e e jewang thata ke digwete tse e leng goreng di thusa ka matlho, ditapole tse e leng goreng ke mo mebeleng ya rona le sepinatšhe se re se bitsang re re ke morogo jaaka ga o ntse o re thusa go nonofisa mebele ya rona.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

Wine farming ga e se mo go jalwang teng mme go jalwa diterebe tse e leng goreng ke tsone tse di gamolwang morago ga go jalwa go dira yone wine-e, wine-e eo go raya gore ke matute morago ga moo ba itlhophela gore a ba dira ya bojalwa kgotsa ya matute fela.

O tlhoka lebala le e leng gore ga o le dirise, o tlhoka metsi, o tlhoka garangwe, o tlhoka terata ya gore o jaratelele tshingwana eo, sa bofelo o tlhoka dipeo tse o yang go di jala tsa merogo e e farologaneng kgotsa maungo.

Rooibos-o ga e na yone caffeine, go le gantsi o tla bona barui ba dintšwa ba fa dintšwa tsa bone teye ya rooibos o e leng goreng e thusa dintšwa tseo go itekanela di nonofe le batho ba kgone gore ba nonofe.

Ke bupi jo bo tswang mo mmiding kgotsa raese, mabele. Di re thusa ka goneng di fepiwa bonolo ebile di re thusa mo mo mebileng ya rona, di re thusa gore re nwe metsi di thusa dijalo gore di sa nna le di-chemical-e le dikotla di teng tse di nnang teng mo mebeleng ya rona.

O tshwanetse o itse ka ga rooibos le mefuta ya rooibos-o, o itse ka ga mmu o jalang mo go yone, o itse ka ga letsatsi, o itse ka mefuta ya metsi e e farologaneng, o bo o itse thata thata segolo ka sebaka seo rooibos-o e tshwanetseng go jalwa ka sona.

Rooibos-o e tlisa boitumelo mo mmeleng wa motho, ga e na caffeine, o ka e nwa nako e nngwe le e nngwe le bosigo, e siametse letlalo la motho, ga e na sepe se e leng gore se ka koafatsa mmele wa motho kgotsa masole a mmele gape e thusa mo diphologolong, o ka di fa rooibos-o di seke di a direga sepe.

Jaaka re setse re itse go le gantsi rooibos-o e thusa ka letlalo la rona ka jalo go na le di-product-e tse e le goreng di tsentswe rooibos o ka mo gare gore di re thusa gore letlalo la rona e nne le le phepa, le le senang mo le e leng goreng ga le na matsapa.

Mo nakong ya ga jaana batho ba ba e leng gore ba batla go fokotsa mmele ba dirisa matute a merogo, ba itirela ona kwa gae kgotsa ba di reka kwa mabenkeleng le bao ba e leng goreng ba kwa di-gym-ing ba dirisa matute a merogo kgotsa le dijo tse e leng goreng di gatseditsweng and-e be ba di gatsetsa jalo ke goreng ba efoge gore dijo tseo di tswe dikotla.